Ngelinye lamalanga owethu umqeqeshi wayeqoke abantu abayigugu kuye ukuba siyodlala nabo eqembini lethu. Kanti labantu abanaso isipiliyoni esanele sokudlala. Wabe eseba umuntu oba nolaka uma esebona ukuthi labantu abaqokiwe uyena abadlali ngendlela ekumele badlale ngayo. Wabe sebatshela ukuba mabadlale ngodlame nabo ukuze sizowina. Emva kwalokho mebedlala ngodlame naleli elinye iqembu labe selidlala ngodlame, wathukuthela wafuna ukulwa nomqeqeshi waleli qembu esasiqophisana nalo. Kwakhuzwa umaye maye kodwa-ke kwakhona osekhulile umqeqeshi owakhuluma nayo okunomqondo, wehlisa umoya wabe eseyaxolisa.

Mvamisa izinto ziyathukuthelisa uma zingahambi ngendlela yakho kodwa-ke sikhona isisombululo sokukhuluma okunomqondo phezu kwendlebe yomngani wakho. Umazise ukuthi namhlanje kungangahamba kahle kodwa ikusasa kungaba ngconywana. Umkhombise ukunyusa ulaka nokulwa akusiyo indlela yokwenza izinto zihambe ngendlela yakho kodwa kumosha izinto kakhulu. Muchazele ngobungozi bolaka nokubona izinto zingahambi ngendlela yakhe bese eyathukuthela. Muvezele ubungozi bakho konke okubi ngendlela enza ngayo uma izinto zingahambi kahle, ebese mase kungcono ngakusasa umkhumbuze ukuthi izinto ezinhle ziyalindwa.

Khetha ukwethula umdlalo weshashalazi ngembangela yokuba intsha yanamuhla isincike kakhulu ekudlaleni imidlalo yeshashalazi kanti nezinhliziyo uyazibona zinothando lawo umdlalo weshashalazi. Siyabona nakomabonakude ukuthi isiminingi imigubho yawo lo mdlalo weshashalazi. Kanti kungayiqoqa futhi intsha yomphakathi ukuba ibe nento oyenzayo eseceleni ehlukile, kodwa enomvuzo omuhle ebantwaneni nakwintsha.

Izikole kumele ziqeqeshwe ukuze zifundiswe ukusebenza ngokuzimisela ukugcina lolu xhaso luqhubeka njalo nje. Abaqeqeshi kumele bafundise izikole ukuba kubaluleke ngani ukuqeqeshwa ukuze kutholakale izinhlelo zoxhaso kwezemidlalo.

Yebo, kuwumthwalo womuntu osemusha ukuba aba nethonya elihle ngoba kunabantu abalandela ngemumva kwakhe ekumele ashiye kube isibonelo. Thina sibadala siyathanda ukubona umuntu emusha esebenza kahle, sithi ubeka induku ebandla.

Ukuzivocavoca kuyayiluleka ingqondo ukuba igxile kwekudingayo nekucabangayo ukuze izokwazi ukucabanga okuphusile. Ukuzivocavoca kudlala enkulu indima ekuqondisiseni imicabango yomuntu.

Wokudayisa umshwalense, lo msebenzi kwesinye isikhathi ukwenza usabheke ebantwini futhi ungakukhokheli nangendlela. Awukhuphuki kepha kukhuphuka inkampani yawo lo mshwalense, ekubeni wena usebenza kanzima kuwo. Abantu ugcina unesithunzi esingenasidingo kubona kodwa ube wenza umsebenzi ongakukhuphuli.

Ngicabanga ukuthi lokhu kuphambene nomthetho sisekelo wezemfundo. Yebo kona kubalulekile abafundi ukuba babambe iqhaza kwezemidlalo, kepha imidlalo ayingahambi phambili kunemfundo imfundo phambili ezemidlalo emumva ngoba lokho kungaholela ekufeni kwekusasa lentsha noma yomfundi.

Zingakugqugquzela ngokuveza imibono emihle ngokuzibandakanya, iphinde iveze nabanye asebephambili abadlule kuyo le ndima yezemidlalo. Ngicabanga ukuthi uma kungenziwa uhlelo lokumenywa kwasebephambili kwezemidlalo, kungabagqugquzela kakhulu kwintsha nakumphakathi ukuze babone ukuthi akuze kuzeleze ukubamba iqhaza kulezi zigungu.